Eya, ke mo hopola hantle. Queue marshal eo e ne e le mosebetsi ya hlwekileng, le ya thusang batho ka hlompho. O ne a tsamaisa mesebetsi hantle. A ntse, a etsa bonnete ba hore diphahlo di pakilwe hantle le hore batho ba kena ka tshwanelo.

Ke tla bontsha setjhaba sa rona se hlomphehileng meetlo ya rona le meaho ya hoba rona e botle le e tshehetsahanang bophelong. Ke tla ba tsamaisa ka diporojeke tsa temo, dipapadi le dibaka tsa history tse bontshang tshehetso le setso sa rona ka tsela e hlakileng.

Eya, ho hauwa ha diporo ho ka fokotsa tshubuhlellano le ho theolwa ditheho tsa maeto, le ho nolofatsa phihlano ya mesebetsi le sekolo. Ha e ka hauwa toropong ya heso, nka e sebedisa letsatsi le letsatsi ho ya mosebetsing hobaneng e ka ba potlako le theko e tlase.

Ke nka leka ho batla tsela e nngwe ya ho fihla mosebetsing jwalo ka ho tsamaya ka maoto kapa ke kope lift-e ha motho a tshepahalang. Ke ikutlwa ke nyahama hobaneng diphethoho tse jwalo di senya nako le ditokelo tsa maeto a bolokehileng.

Ha ke le motjha, nka utlwa hore ke ntho e loketseng hobaneng batho ba penshene ba hloka tshehetso e eketsehileng. Empa ke nka lakatsa hore le batjha ba ithutang kapa ba sa dumeleng tse ngata, le bona ba fuwe ditheolelo.

Ke tla mo hlalosetsa hore App-e ya Bolt eo eo dumella ho kopa koloi ka founu ho tswa moo o leng teng. O kena sebaka seo o leng ho sona. App-e e, e tla mmontsha teko le ho koloi e tlo fihla neng?

Re utlwile hore, re utlwile hore ho sebetsa ka Uber le Bolt ho ka re kenyetsa tjhelete ka letsatsi le letsatsi haholoholo ha re na le koloi. Re hore re kgodisa e le bo . Re netefatsa mangolo a a hlokahalang le qala, le ho qala ho sebetsa ka ho laela bareki ka App-e.

Ke tla mo ke tla mo .

Ho kganna ka lebelo le phahameng ho beha bophelo ba hao le ba bang kotsing e kgolo. Ho latela melao ya tsela, ho ka ho pholosa le ho thusa hore o fihle o bolokehile le ba o ratang.